Nka mo thusa ho sena mathata hang feela a le teng a tlo kenya menwana ya hae scan-eng, scanner sena se verify-a re hore ehlile account ena ke ya hae e butswe ke yena, mme hape ho hlokahala le ID number ya hae buka ya boitsebiso e bontshang hore tjhe kannete ke yena. Hore system-eng mono e tlo kgona ho hlahisa ditokomane tsa hae kaofela, le hape o tlo hlokahala mohala o na o sebedisa hore a bule account ena e bang a sa sena ona le teng ra kgona ro fetole hore a kgone ho thola one time Pin eo thweng ke OTP e tlo verifya hore ehlile tjhe ekaba le tumellano ha o tjhentjha bo di tsona di number phone. Hape ke yena monga banka hore re kgone hore re mo qalle hore a etse pin e ntjha.

Money ke mokgwa o mong o etsang dintho di bobebe o sebedisa tjhelete, empa o sa tshwara tjhelete kapo o sa ye ATM-eng. Monana o kgona hore founung ya hao o kenya app app yenwa o kgona ho tap-a ka yona ha o fihla lebenkeleng o kgone ho reka, kapong o ka sebedisa karete ya hao ya Social grant hore nana o ka swipe-a shopong efeng kapa efeng e nang le motjhini wa speed point. Wa kgona hore o access-e tjhelete ya hao hona mono, jwale ke yona Mobile Money enana kore o sebedisa tjhelete empa o sa e tshwara o e sebedisa ka mokgwa wa technology. Ona ke ona mokgwa ebile o kgothaletswang hore re ka o sebedisa re le bangata hobane ditsotsi ha di kgone hore di ka bana le access tjheleteng ya hao. Ba ke se o tshware poho o tla bo sena tjhelete empa o tla bo sebedisa karete ya hao hore o ka reka kapo cell phone ya hao.

Ba itse ho nna waiting period ya ka e ne e so ka e fela, ha o ba o tseba ha o nka insurance hona le nako o ka bang wa ema pele insurance e ka kgona ho o thusa. Kapo hape insurance ha e kgone ho o thusa ha e le hore mohlomong ho la etsahala hore re ke re ke etse mohlala o no nkile insurance ya thepa ya ka tlung, mme e senyehile akere pele o e nka ba sheba hore ehlile moo dulang teng ekaba ke tikoloho e jwang ho ka ba e safe thepa ya hao moo ditsotsi di ka se e nke ha bonolo, hape ba search-a hore nana ha wa rekisa thepa eo ha ba ofe feela. Ba etsa diphuputso pele ba ka bo patala hore na ehlile ntho tsa hao di senyehile kapo di utsuwe le teng ha di senyehile di senyehile ka mokgwa o jwang, wena o entseng hore o ka kgona hore o thibela hore di thepa ya hao e se ka senyeha ka mokgwa ofeng kapa ofeng.